Ntlafatso ya bophelo dipapading ke nthwe bohlokwa haholo, haholo ho batjha. Hobane e tlosa batho ditseleng, e ba etsa hore le bona e be batho ba etsang sengwe mo maphelong a bona. Ke rata haholo ha ho na le bophelo dipapading hobane e re etsa hore le rona, jwalo ka batjha, re kgone hore re shebe dintho tse, tse re akgang.

Batho ba bapalang dipapadi hangata ha ba kuli, ba nka nako ho tsofala, ba dula ntse ba na le matla le mafolofolo. Empa batho ba sa bapaleng dipapadi, ba ba le malwetse a mangata. Ha ba na mafolofolo, e bile ba dula ba kula.

Ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo mmeleng wa motho, hobane ha o ikwetlisa ha o kuli hangata o dula o ntso na le mafolofolo ebile ho thusa haholo le kelello hore e nahane hantle. Nna ke rata ho ikwetlisa hangata. Ha se hangata o ka utlwa ke na le mahloko kapo ke re ke kgathetse hobane ho ikwetlisa ho etsa hore ke dula ntse ke na le mafolofolo.

Ke kile ka bapala five cards, five cards e bapala le tlo kopanya dikareta le di behe, o fa motho o mong le mong dikarata tse tse hlano, ho dikarata tse hlano re tlamela hore di metjhe tse tharo di tshwane le tse pedi di tshwane hore o hlole papading eo. Jwale tla dula ntse le beha karete fatshe, o nka e oe nkang e tshwanang le tse di tshwereng.

Batho ba bangata lokeisheneng ba hloleha ho patala gym, hobane e ya tura. Jwale nka bula gym-i hona mo lekeisheneng hae ka garage, hore mang le mang a tlo kgona hore a fihle, a tlo kgona hore a patale. Nka ba patadisa mashome a mahlano ka kgwedi, hobane batho ba bangata mo lekeisheneng ha ba sebetse jwale, mashome a mahlano ba tla kgona hore ba a patale ka kgwedi.

Papadi e nka e ratang haholo hore e tla, e tlatswe sekolong sa ka, ke chess hobane chess e na le dipapadi tse ngata, ene ha eyo mona sekolong. Dikolo tse ngata di ya di ya hlodisana kapo ba a phadisana ho yona chess ene e tsamaya pele mo naheng ya rona.

Hangata ho beiwa di dithupa kapo ditena, hona lebaleng la sekolo ho lokisa ho ikwetlisa. Ka nako tse ding ho beiwa di-dustbin.

Re ne re bapala di-game tse patalwang ka tjhelete, ne re bapala di-game tse tshwanang le snooker, re bapala le tse ding tse tshwanang le tsa ko casino tse o kenyang tjhelete, o bapale. Ha o win-nne o fumana tjhelete e itseng. Re ne re bapala ka two ranta, ho no bapalwa le pac man. Le yona e ne bapalwa ka two ranta le snooker ka two ranta.